ke banks, ke pay slip ya hao ya mogolo, ke bukana ya hao ya boitsibiso.

Ditshenyegelo le di tlhokego tsa gago, di tlhwatlhwa le dikgwatlha, go akaretsa interest rate, madi a gagwe annual fees le di gwatlhwa tsa go fetsa kgwedi o sa duele, meputso le melemo, kakanyo ya go duelela,

Di a ama ka gobane ha o se o kenya bukana ya gago ya boitsibiso ntho e nngwe le enngwe ya hao ya tlhaga gore naa a o kgona go patala dikoloto hantle kapa jwang. Jwale gore o seke wa nna le bothata tshwanetse gore o itse gore neng o manager tšhelete ya gago jwang, o patala jwang, ene o patale ha ntle.

Go itse maemo a gago a kalafi go dira dikopo tse dintsi, ka nako e le nngwe go sa balele ditlhokego tse e leng di terms.

Go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, ke sengwe se se botlhokwa thata pele o dira kopo ka gonne se ama tsela e o tla dirisang karata ka yone le gore e tla ama madi a gago jang.

Go ka thusa gore batho ba tswe mo di kolotong tse e leng gore ga ba kgone gore ba di duele, go ka thusa gore batho ba itse go berekisa tšhelete tsa bone hantle ka tshoganyetso.

Banka kapa kgotsa mokgweetsi mongwe le mongwe o na le maemo a kgethegileng, mme ba dirisa di tlhokego tse di tlwaelegileng pele ba dumela sekoloto e le credit score, mogolo le botsitsinyego jwa madi.

Tsala ya overdraft, di tuelo tsa go feta balance, di tuelo tsa letsatsi kgotsa kgwedi, di tuelo tsa transaction e e ganetweng.

Ditsela tsa go thusa ka tshenyegelo tseno ke gore o itse go manager tšhelete ya gago, go berekisa tšhelete ya gago ka tlhoko, ga o sena tšhelete, o seke wa tlola limited ya gago, credit limit ya gago.

Di tsela tse dingwe tse di ka dirisiwang ke go boloka tšhelete, di stokvel, go dirisa installment arrangement le barekisi, micro lending e e nnang le tsala e kwa tlase kgotsa ka cooperated.

Fa o tsaya leeto o ya dinageng tse dingwe, banka e ka go naya tirelo ya foreign exchange travel money services e e dirang gore o kgone go goga madi kgotsa go duelela mo lefatsheng le sele ka madi a lone. Jang tirelo e dira go anya madi, go naya dithulaganyo tse di farologaneng, direct bank transfers ga o tlhoka go romela madi kwa di nageng tse dingwe.

Forex ke khutshwane ya foreign exchange market e le mmaraka o mongwe le o mongwe o rekisang le go reka madi a dinaga tse dingwe. Ke o ne mmaraka o mogolo thata mo lefatsheng, o bereka malatsi a five ka beke di ura di le twenty four mo forex o reka madi a naga e nngwe kapa madi a nngwe currency pay motlhala USD slash zar equals to eighteen point fifty.